Izinto ey'balulekile ekufanele iy'catshangwe uma ngabe kulungiswa umhlabathi, ukuthi ukwazi uhlobo lomhlabathi. Umhlabathi, isimo sezulu sendawo ekulo, izinga lokushisa, izinga le-PH yomhlabathi.

Okunye okubalulekile ukuthi ukwazi uhlobo lomhlabathi, isimo sezulu sendawo, i-climate, ukwazi izinga lokushiswa, izinga le-PH yomhlabathi, izakhamzimba zomhlabathi, izinga lokufuma, ukuvikeleka komhlabathi.

Okubalulekile ukuthi uma ngabe ufuyile iy'nyosi kubalulekile ukuthi ibhizinisi lakho uqhubekele phambili. Ungabi umuntu ozoba yigwala ayekiswe yingqinamba ey'khona ekutheni ama-conditions awekho favourable for wena. Kukhona izinto ezenzakalayo hlampe untshontshelwe. Konke lokho.gesikhathi uqala ibhizinisi kumele kube izinto oyeye wazi ukuthi uma kuvela lokhu uzobhekana kanjani nakho. Ngiyabonga.

Okubalulekile ukuthi ibhizinisi uliqale noma iy'ngqinamba zikhona, kodwa okubalulekile ukuba ney'xazululo phakathi kwey'ngqinamba ongabhekana nazo. Ekutheni ey'ngawisa ibhizinisi lakho, ngoba wonke amabhizinisi zikhona iy'ngqinamba kodwa amile ayaqhubekela phambili. Ngiyabonga.

USbusiso into ekumele ayenze, ukuthatha ubulongwe akhone ukukufaka hlampe engakufaka emgqomeni, emese eyavala afake namanzi akulinde kuhlale noma iviki. Emese eyakhona ukuhamba ayochelela ngakho kanye ngeviki, kungabi ukuthi yinto ayenza njalo. Athathe lawo manzi awathathe lapho awasebenzise ey'tshalweni zakhe.

Ngicabanga ukuthi abantu bakule ndawo abajabule ngokushiya amakhaya abo ngenxa yokuthi uma beyohlala kwezinye iy'ndawo sekumele berente. Kumele bekhone ukukhokhela imiqasho, kube futhi nanemali akumele bey'thumele emakhaya ngenxa yesimo sokuthi kulanjiwe hlampe akuhambi kahle, nezinto vele sey'nyukile nasey'tolo ey'seduze.

Ngicabanga ukuthi isimo sokushisa, noma ngingakaze ngibhekane nesimo esinjalo kodwa kuyawukhathaza umqondo wokuthi uma ngabe sekushisa kakhulu i-temperature, nakhu ney'fundo nazo lana. Angicabangi ukuthi umuntu ube esezwa eklasini nokushiwoyo. So, kubalulekile nje ukuthi engazuthi ngathi ukuphola kancane.

Ngokubona kwami okubalulekile ukuthi baqhubeke nokulima abantu abasebasha ngoba ikakhulukazi abanye abasuka emakhaya. Emakhaya abanye banabazali abaney'ndawo ey'nkulu abangakhona ukuy'sebenzisa ukuthi bekhone ukuthuthukisa iy'mpilo zabo. Balime, cause esikhathini esiningi hlampe abazali babengayanga esikoleni abanalo ulwazi lokuthi umhlaba bengawusebenzisa kanjani, kanti intsha banayo lelo thuba lokuthi lokwazi ukuthi lokhu umhlaba ngingawusebenzisa kanjani. Kanjalo nohulumeni unazo iy'nhlelo ay'vulile zokuxhasa abantu abasebasha abangenile emkhakheni yokuthuthukisa iy'mpilo zabo.

Imiphakathi ingasebenzisana ngokuthi uma ngabe ibona amasela emphakathini ingathuli koda ibike ukuze kwaziwe ukuthi abekho abazofihla amasela emphakathini, noma ngabe kuthiwa umuntu, ungabe ukhona esegcekeni koda kukhuthazwe ukuthi uma umuntu esenza isenzo esingalungile, kuyakwazi ukubikwa, ukuze wonke umuntu akhone ukuphila ngokukhulu ukukhululeka. Kungabi bikho ukuntshontshelana nanokubhekana ngameso amabi emphakathini.

Ama-cover crops engasiza ekutheni akwazi ukuthi agweme ukuguguleka kwenhlabathi. Kanjalo agcina inhlabathi iswakeme kahle, akhone futhi nokudonsa izinto njengey'nambuzane ey'dingwa umhlabathi ukuze nje zikhone umhlabathi ukugcineka unempilo kahle.

Thabo ngiyafisa ukuthi ungapheli amandla ngenxa yento eyenzekile kuwe ngoba namhlanje kungazuthi yonke ukusebenza kwakho izokucekela phansi koda ngiyafisa ukuthi uma uy'cabanga ukhumbula iphupho lakho, ungavumi ukuthi iphupho lakho life usaphila noma zikhona iy'ngqinamba koda uthembe ukuthi kuzodlula. Kanjalo futhi usebenzise lonke usizo olutholayo kulesi khathi, ufukame uye phambili.

Ukupakishwa kungenziwa ngendlela ezoheha amakhastoma futhi kwenziwe ngale ndlela yokuthi kukhone ukubamba into okusuke kuyiphethe.

USipho engasebenzisa uhlelo lokuthi asebenzise indlela yokutshala kuma-cover crops. Engasebenzisa leyo ndlela, iyona ndlela engamusiza leyo.

Indlela yokuthi usize abalimi ukuthi nabo, noma kade bengathembi uchwepheshe bamanje ukuthi, bahlaliswe phansi kahle, bafundiswe, kuthi emva kokuthi mese befundiswe eklasini, bengahanjiswa beye kwamanye amapulazi asesebenzisa isimanje manje bebone indlela okwenziwa ngayo ukuthi lokhu akade befundiswa kuyiqiniso. Ngiyabonga.

Indlela ebalulekile yokuthi uvune ngesandla, uma ngabe sekukhona ukungcola okukhona ungakhona ukuthi siqoqe ndawonye okusuke kukhona engadini. Kuqoqelwe ndawonye, kubekwe, kukwazi ukuthi kusetshenziswe njengomanyolo. Ngiyabonga.

Enye indlela yokuthi kwenziwe i-packaging, ukuthi kungasetshenziswa amathini.

UMnumzane uDlamini ngiyacabanga ukuthi indlela azizwa ngayo, ukhathazekile kakhulu, udangele ngoba isikhathi esiningi uma ngabe abazali besebenza bayaye bethi ngisebenzela iy'ngane zami. So, uma emva kokuthi afake umfutho ongaka kungekho ey'nganeni zakhe obukeka ezoqhubeka, athathe iy'ntambo kuyena ngoba yena engasenayo amandla, lokho kuyamudumaza kakhulu emoyeni ukuthi kanti ubenzele obani, ngoba kwasekuqaleni ubenzele iy'ngane zakhe.